Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di na le bokgoni jwa go thusa batho ba ba tlhokang thuso ka go bafa thuso e e maleba le ka nako. Mme gape di ka nna le tshenyo fa di sa tlhokomelwe sentle kgotsa go na le bias.

Nna ke dirisa data MTN ga e ture ka tlhwatlhwa. MTN e abela bareki ditlhwatlhwa tsa data tse di kgethegileng go ya ka ditiriso tsa bona. Nna ke reka data ya one gig.

Tlhatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke one hundred and fifty, mme ke e dirisitse lobaka la kgwedi e yotlhe.

Ke data e e senang di-gig-e, e unlimited. Ke ka moo ke kgonneng go e berekisa kgwedi yotlhe.

Five gig e tla fetola tsela e re e dirisang tshedimosetso ka go e dira ka lebelo le le kwa godimo ka nako e e kwa tlase le go tshehetsa ditiriso tse dintsi ka nako e le nngwe.

Data e tsenngwa fa sesebediswa sa gago se romela dikopo kgotsa dipotso go server-a sa mobile kgotsa Wi-Fi. Data e dirisiwang e akaretsa go bona web page, molaetsa, update kgotsa le di-service. Network-e le server di thusa go tsamaisa data ka botsogo jo bo kwa godimo.

Go laola data ya me gore e seke ya fela nka lokela mobile data usage mo founung ya me, ka kgaotsa le background data mo App-eng tse di sa tlhokegeng. Go boloka data e bolokegileng nka dira password-e, ka update-a tse di tlhamaletseng, ka tlhokomela le public Wi-Fi.

Nna mokgwa o ke o ratang fa ke reka data, ke reka data ka airtime-e, ka USSD kgotsa ka App-e ya MTN, kgotsa SMS kgotsa websaete. Airtime ya me e tla ama bundle-e e ke e rekileng mme data e tla nna teng ka nako eo.

Ke tlile go kgetha bundle-e ya data ya me, ka bo ka kgetha mokgwa o ke tlileng go berekisa go mo romela data, e ka nna USSD, App-e kgotsa SMS. Ka bo ka mo abela data ka nomoro ya gagwe yo e leng mo network-eng e tshwanang le ya me. Ka bo ka netefatsa gore data e tsene ka nepagalo.

Mo isagong dithulaganyo tsa mobile data di tla tokafala ka lobelo la literacy. Itlhopise ka go tlhaloganya tiriso ya data, naya basebedise flexibility le personalization, boloka data le go thibela tshotlhego, tshireletsa botshelo jwa data ka tlhama le clenching le comprehension.

Tiriso ya megala e botlhajana, e molemo fa e laolwa sentle, e arotlwa ka fa malebeng, mme e ka thusa baithuti go boloka madi le go tokafatsa thuto ka inthanete.

Go akanya ka AI le thekenoloji e e tswelelang go tlhabologa mo dithutong tsa ditheo tse di kgolwane go thusa go bona melemo le dikgwetlho tse di tlholang mo nakong e e tlang. Thuto e e kgethegileng, AI e ka thusa go tlhotlheletsa dithuto tse di kgethegileng mo baithuting ka go tlhaloganya maemo a bone a kitso le tsela eo ba ithutang ka yona. E ka fa ditsela go ithuta tse di ka maatlafatsang bokgoni jwa motho.

Thekenoloji e tsweletse go tlhagola mme ga ena boikhutso jwa mathata. E ka tokafatsa dithuto le botshelo ka tsela e kgolo. Mme gape go tlhoka boikarabelo, melao le thuto ya go netefatsa tshiamo le tshireletso go netefatsa gore e se ka ya tsietsa mo baithuting.

Thekenoloji e gola fa ditsela tsa go tlhama, go tokafatsa le go dirisa ditlhare le mekgwa e metšhwa di nna le tswelelopele ka tsela e potlakileng le e e atlegileng. Botlhale ba maitirelo ke go itse go dirisa bokgoni jwa gago le kitso ka tsela e e dirang gore dilo di atlege mo botshelong.